Mo lefelong le ke dulang mo go lona, mo motseng o le gore o gaufi le Rustenburg-e, ga re na lefelo le le gore direla bagodi, lefelo le re na le lona ke ditleliniki le dikolo, ke nagana gore ka ga puso e ka leka go dira legae la bagolo, gore ba ba thuse ka tiro ya go ikatolosa, gore mmele ya bona e phele e itekanetse, meso le meso ba ye ba e le go taboga gore marapo a bona le mesifa ya bone e ikotlolle ka letsatsi gobaneng ke selo se e le goreng ke a dumela gore se tlhoka thata mo motseng wa rona.

Potso e na le dikarabo tse le gore di ka farologana gobane malapa ga tshwane, ka nkare yalo go na le malapa le gore jaaka lelapa le nna ke dula mo go lone nna ke dumela gore nna mogolo wa rona re ka kgona go itlhokomela ka tsela ya rona ra ka rata ka teng, empa go na le malapa a mangwe le gore ga ba golo setse ba godile ba tlhoka tlhokomelo, malapa ao ga ba kgone go tlhokomela bagolo ka tsela e e tshwanetseng, so go ya ka karabo yaka nkare ke a dumela, ebile ke tla re ke a ganela, go ya ka gore seemo sa lelapa leo le ntse jang, le gore ba ka kgona go thusa mogolo a setse a godile na, ga ba sa kgone go mo thusa, ke gona ba ka ba mo isang ko lefelong la batho ba ko teng.

Go ya ka nna ke nagana gore re le batho re le bantsi re nagana gore, ga bagolo ba ntse mo gare ga lelapa re ba tlhokomela pila ba sa tlhoke dijo ba sa tlhoke dilo tse le gore di a re phedise mo bophelong ke dilo tse e le goreng rona re nagana rona, gore ke tsone tse le gore go ditlhoka fela, mme ka boammaaruri ke nagana gore batho ba ba godileng fa ba na le go ikutlwa gore ba nosi ka gonne ga re le mo ntlung oka ra re sa bui thata le bona, or ba phela ba ntse ba le one, ba tlhoka gore re phele ntse re bua le bona 'tsatsi le letsatsi gore ba okare ba nosi mo bophelong.

Ke nagana gore ditso ga di tshwane mo Aforika Borwa, gake buwa ka Aforika Borwa rona mo setsong sa rona dumela gore ga motho a tsofetse a tlhokomeliwe ka gonne go sa mo tlhokomele go raya gore ga o tlhokomele badimo ba gago, 'cause ga se tse ba godile, re nagana gore ba gaufi, ke badimo ba rona, ke batho ba le gore ba na le kitso e ntsi, re kopa maele mo go bona, so go tshwanetse go re phele ntse re ba tlhokomela ka dinako tse tsotlhe. Yanong mo Aforika Borwa, re nale ditso tse e le gore ke tse dintsi di farologane, tse dingwe di na le gore ba beye batho ba bagolo mo, batho ba gola ba sokola, mo nkabe le gore ba ba tseye re ba ba isa ko mantlong a bagolo so ke kgomo ya moshate.

Ke nagana gore go botlhokwa mo lelapeng le batho ba motse go netefatsa gore bagolo ba tlhokomelwa ba fiwa dilo tse e le goreng ba di tlhoka, batho ba ba tonna ba fiwe dijo, ba kry-e leago, ba tlhapisiwa ba kry-e diaparo, ba kry meriana ka dinako tsotlhe and gape ba ba thuse mo maikutlong a bona ba tshegediwe mo maikutlong a bona, because ke nagana gore ke selo se se botlhokwa gore ba seke ba feel-a o ka re ba nosi tshwanetse, ba ikutlwe gore le bone e le gore ke karolo ya batho ba fo motseng fo ba dulang mo go teng, so go botlhokwa mo go maswe le gore gape ba phela ntse ba tlhomphiwa ka dinako tsotlhe.

Mo karolong ke dulang mo yona go bua nnete, ga gona tirelo le gore e eleditswe for bagodi, ntle le tsona ditleliniki tse di gaufi le rona ke, tsona fela tse bagodi ba kgonang go ya ko tsona, gona mafelo e le goreng a e fela gore a ke a batho ba ba godileng, so ke nagana gore ke dilo tse dingwe gape tse e le gore puso ya rona kgotsa balaodi ba lefelo le re dulang mo lona, ba ka kgona gore ba leke go di di dira, gore batho ba ba golo ba phele ntse ba itse gore go na lefelo le ba e le gore ga ba tlhoka thuso ba ka kgona go lona.

Go ya ka nna mo ke dulang mo teng ke nagana gore lefelo le le goreng bagolo ba ka kgona go ya kwa lona ke lefelo le gore le diretswe gore mo motseng go ka apeiwa mo teng gore bana ba ba sokolang ba ba sa kgone go ja ko malapeng ba kgone ba je ko teng, empa lefelo leo ga la direla bagolo, le diretswe baagi ba otlhe fo motseng, so ke nagana gore ke lone lefelo le gore, ga bagolo ba ikutlwe kwa re banna ga ba kgone go ba tlhokomela pila ba ka kgona go ya ko teng, and lefelo le rekiwang ka lona le ba kry-a ditlamelo go tswa mo e neng e gaufi le motse wa rona mo Royal Bafokeng, ke bona ba ba thusang ka go ba rekele dilo tsotlhe tse ba di tlhokang.

Ke nagana gore puso e lekile gore batsofe ba ka kgona go tlhokomelwa, bothata fela e nna gore madi a bona a kgona go ya ko ba bathong ba eleng gore bona ba a dirisitse mabaka a bona, ga ba a dirisitse gore ba thuse bagolo, and bothata bone ke gore gore mogolo a tswe mo lelapeng ga e nne kgang ya pateletso, e tshwanetse e nne tumellano gape, nnana ke re fela ke re gwa tlhokega gore go phele ntse go nna le maeto a rileng mo malapeng a batsofe ba ba kgone ba wa bone gore ba phela jang, if ga ba phele sentle bokgone ba ba ntshe ba ba isiwe ko mafelong e le gore go nna bagolo fela ko teng, ko ba kgona go kry-a tlhokomelo gore e siame ka dinako tsotlhe ka gonne, ka nako e nngwe bana ba na le gore bona ba tlhokomela bagolo mara ba sa ba tlhokomele ka tsela e ntseng pila.

Ke nagana gore phenšhene ya puso yone e siame ga e le gore madi a motsofe a dirisiwa ke motsofe a le mongwe, empa ga e le gore motsofe o tswa ko lelapeng le gore kwa a dulang ko teng go na le batho le gore ga badiri, ga bana mosebetsi ke gone mo e tla nnang le mathata ka gonne gora gore phenšhene ya motsofe e tlo dirisiwe gore e thibe diphotlha tse e le gore di a ko lelapeng, go tshwana le go reka dijo, dilo tsa go tlhapa ga e le gore ko lapeng bana ba iperekela ga ba sokole, ke nagana gore madi a siama tshwanetse motsofe gore a iphedise ka o na a ithekele sengwe le sengwe se a se tlhokang empa maemo a malapa a ga a tshwane so ke karabo e le goreng ke ona nka e fang e siame ga lelapa le na le tšhelete ga ya a siame ga lelapa le sokola.